Ibachaphazela kakubi kakhulu abantu abaselula ezi vidiyo kuba uyawufika belinganisa laa nto bayibonayo phaa kweza vidiyo. Ngoko ke kubalulekile ukuba ujonge umntana ukuba ividiyo ayidlalayo ayinabudlobongela na okanye ayinazinto zingalunganga kuba abantwana bayazilinganisa izinto abazibonayo.

Ndingaqala ngokufumana ifowuni erekhoda kakuhle, efota kakuhle ukwenzele uba yonke le nto ndizayi viyodiyorayiza iphume kakuhle kwaye ndizame nofumana i-ringlight apho ndizobonakala kakuhle and ke ngoku ndifunde ke ngoku ne-content, like yintoni endizawuthetha ngayo, ndizawuinfluwensa ngantoni. Ndingenza ngolo hlobo.

Ndicinga ukuba ngelaa xesha kwakusando kuphela ucalucalulo ngokwebala kukho urhulumente wokuqala omnyama. Ngoko ke ukuwina kweqela lombhoxo lenze uba abantu bavuyisane bayekele bayekelele igazi, balibale ngento yocalucalulwano ngokwebala bavuyisane, wonke umntu avuye bazive bangabantu baseMzantsi Afrika bonke and kwaye bangabantu abanye.

Ndithanda uMakazole Mapimpi udlalela iSpringbok. Yho, uyadlala bethuna la la la bhuti! Udlala kakhulu ngoku ngoku ngokuzithemba and xa efumene ibhola, ayikho enye indawo ayisakuyo, kusezipalini. And then ndava ke ngoku nebali lakhe ukubana akanayo nosapho. Ibali lakhe lokukhula linzima kodwa ke akazange ayeke intlungu yakhe imenze anxunguphale waqhubekeka .

Ndingathi ngulaa mdlalo uMzantsi Afrika wayeqobisana neAustralia ngo-two thousand and six. Yho! Hayi, uyabona leya i-game yayinzima kakhulu sawina nge-ball eyi-one, i-wicket eyi-one. Ngoko ke yayi yeyona timu yeyona ngowona mdlalo owawunzima.

Ziluncedo kakhulu, ziluncedo kakhulu ezemidlalo esikolweni kuba umntana onesakhono umbona phaa akhule nawe so aye ade abe mdala. Abanye bade badlalele professionally ke ngoku ekuqaleni phaa esemncinci, abanye uthando lwabo luqala phaa esikolweni.

Ndingathi iingenelo zokudibana njengamaqela abanye abantu bayalibala ukuzilolonga bancokole bathethe iinto zabo, balibale. Ke ngoku ixesha lilibaziseke ke ngoku lokulolonga kuba bathetha kakhulu.

Ezemidlalo ziyaluphuhlisa uqoqosho kuba ngelaa xesha kwakudlalwa estediyamu abantu bafumana ithuba lokuthengisa and then nangelaa xesha ke ngoku leWorld Cup, sawina iWorld Cup, kwaza amanye amazwe ngamazwe eze apha, so uqoqosho lanyuka kakhulu ngo-twenty ten. So ibalulekile or imidlalo kuba iyanceda kakhulu.

Yho, kukho ezi zinto kakhulu kakhulu phaa kuTikTok umane usenza izinto then ulayikhe iibhrendi ezithile then uzawufumana imali kanjalo.

Zinceda kakhulu ekuloleni izimilo zabantwana ezemidlalo kuba umntana uba iyamnceda laa nto yoba ayazi ixesha lokuqala into neyogqiba into and into ayenze ngononophelo, abe nalaa nto kuthiwa yi-discipline.

Ewe, ukungaphumeleli kuyakhathaza emphefumlweni kodwa iyakunika laa nto yoba amandla wokuba uze usebenze kakhulu ngokuzikhanda kuba umjikelo olandelayo kufuneke ndenze kakuhle ukuze ndiqinisekise ukuba ndiyaphumelela. So, laa nto ikunika amandla oba mandisebenze.